Ke tla tlhoka e rileng go lekanya tirelo ya bese. Mabaka a a jaaka go tshwara nako, kgotsofalo go akaretsa tsela le tiregelo ya di ne di tla tlhotlheletsa tekanyetso.

Go dira gore go fofa go nne monate thata, manno a phothulogile, boitlosobodutu jwa mo sefofaneng, dijo tse boleng, tirelo e e botsalano.

Go tokafatsa dibese tsa segala se se , tlhokomelo ya ka metlha, go tshwara nako, manno a phothulogile, ditlamelo tse di tshwanang le Wi-Fi le dijo tse di botlhoswana.

Go tokafatsa ya dibese, manno a phothulogile, ditlamelo tse di tshwanang le Wi-Fi le dijo tse di botlhoswana, go tshwara nako, pusiano e e tlhapileng.

Dibese di tsamaya ka thulaganyo tsa go tshwara nako, bokgoni jwa tsela, kgokaganyo. Fa bese e ema, batla dipalangwa tse dingwe kgotsa leta, rulaganya gape.

Matshwao a tsela, lemosa bakgweetsi ka dikotsi, tlamela ka tshedimosetso, go kaela melao ya pharakano di tsengwa ke balaodi go tokafatsa bapalesego mo tseleng.

Ga go na mokgwa o le mongwe o o babalesegileng go gaisa, nngwe le nngwe ya tsone e na le dikotsi le melemo ya yone. Lewatle e bolokegile bakeng sa dibolumo tse golo, empa e kotsi ya tshenyo ya . Tsela e a feto-fetoga mme e na le dikotsi e babalesegile ebile e dira sentle mme e kotsi ya go tswa mo seporong, mowa e bonako mme e itshenya mo kotsing ya dikotsi kgotsa tshenyo ya go tshwarwa.

Melemo ya go nna le baesekele ga e senye ditokologo, go somarela ditshenyegelo, e rotloetsa boitekanelo. Dikotsi tsa go palama baesekele, dikotsi, maemo a bosa, bogodu.

Ee, e fitlhelela ditlhokego tsa bagodi, ditokafatso tse di ka diriwang ke go netefatsa babalesego e e neng e oketsegileng ya bagodi. Ba tshwanetse go nna selo sa botlhokwa thata.

Go tlhomologa batho gantsi, tlhabolola , tse di kgethegileng. Ba itlhalosa ka fashion-e kgotsa botaki, go abelana dipono tsa bone kgotsa ditalente tsa bone.

Go bona bese e e phothulogileng tlaya le boitlosobodutu, dibuka, mmino, apara diaparo tse di manobo-nobo, nna o na le metsi a mantsi mme o je snack-e, tlhopha setulo se se siameng.

Eya, ditlhokego tsa mokgweetsi wa moithuti, ya maithuto e e dirang go reetsa ka tlhokomelo, dipoleiti, matshwao a barutwana, latela melao ya pharakano.

Ditiregelo tsa dipalangwa tsa bagodi, dipalangwa tsa kalafi tse o seng tsa , ditirelo tsa dipalangwa, barwetsi ba baithopi, diphololetso tsa dipalangwa tsa botlhe.

Mo loetong lo lo leele lwa tsela nka tlhoka dijo tse di le metsi, dimmapa kgotsa GPS, thuso ya potlako, charger ya founu, diaparo tse di phothulogileng, sediriswa sa motheo le thaere ya sepaese.

O kgona go ema kwa diteišeneng tse di farologaneng le go bona ditoropo tse dintle. Ke ne ke na le mosadi wa me mo loetong lo lo monate lo.

Diterene tse senang sepe di ka nna tsa nna teng ka nako ya di ura tse di sa direng thata. Ditsela tse di rileng tse di nang le tlhokego e e kwa tlase, dinako tse senang tsa , dithulaganyo le batho ba ba nnang mo go tsone di farologana go ya ka kgaolo le tswelo.

Go tokafatsa dipalangwa tsa bagodi, dikoloi tse di kgonang go fitlhelela, thulaganyo e e feto-fetogang, bakgweetsi ba ba katositsweng, ditirelo tse di ka baagi mesola, go tsamaya go go oketsegileng, phitlhelelo e e botoka ya tlhokomelo ya boitekanelo, boleng jo bo tokafaditsweng jwa botshelo, digwetlho, matlhole, mafaratlhatlha, badiri, le ditirelo.